Mna rhoqo xa ndizogibela imoto enjengeBolt okanye iUber ndiye ndithathe i-number plate yemoto ndiyithumelele kwisihlobo okanye umhlobo wam ozokwazi uba ndihambe nemoto ethile, erejistwe ngenamba ethile. Ngamanye amaxesha ndiye ndiskrinshothe kwakunye nesithombe sikadrayiva esivela kum efowunini. Ndiphinde ndishere i-location yam kumntu ongumhlobo wam ozoyazi uba ndihambile ndiyofika na.

Mhlobo wam, ndiyakuqonda uloyiko lwakho, ingakumbi kuba usazama into entsha. Kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba ukukhwela inqwelomoya kukhuseleke kakhulu, ngapha koko zezona ndlela zokuhamba zikhuselekileyo emhlabeni. Iinqwelomoya zihlolisisiswa rhoqo, ziqhutywa ngabantu abaqeqeshiweyo kwaye abakhweli banikwa ukhuseleko oluphezulu. Thatha umoya uthembe abadlali beqela lenqwelomoya kwaye khumbula nokuba uyanxunguphala awuwedwa, ndikhona apha ukukuxhasa.

Mntwana wam, ngoku uza kuqala ukuhamba wedwa ukuya esikolweni. Khumbula ezi zinto ke ukuze ukhuseleke. Okwenzayo, okumele ukwenze hamba ngendlela esetyenziswa ngabahambi ngeenyawo, qale ujonge macala omabini phambi kokuwela isitalato. Okungamelanga ukwenze, ungamxoxisi umntu ongamaziyo, ungalibali ukwazisa ekhaya xa ufikile esikolweni okanye xa ubuya, ungafaki ii-earphones xa uhamba hlala uqaphele. Hlala ulumkile uthembele kwimiyalelo oyinikwayo kwaye wazi ukuba kukho abantu abakukhathaleleyo.

Umqhubi kufuneka aqinisekise ukuba ii-breaks kufuneka zisebenze kakuhle ukuze ziphumeze ukuthintela. Izibane zonke zikhanye kakuhle, ezangaphambili, ezangemva nezasecaleni. Iioyile kunye nolwelo lwamanzi ashushu kufuneka zihlolwe rhoqo ukuze injini ingonakali. I-wind screen kunye ne-wipers kufuneka zicocekile kwaye zisebenze xa kukho imvula. Iibhanti zokhuseleko kufuneka zisebenze kakuhle kuzo zonke izihlalo zemoto.

Kwakuziintsuku ezishushu zehlobo xa ndathatha uhambo lwendlela nabahlobo bam siye elwandle, sihleka siqokelela izithombe endleleni. Kodwa kwakukho ixesha singalindelanga apho enye yeemoto zethu yaphuka phakathi kwendawo ekude nendawo zokuhlala. Kwafuneka sibe nomonde, sifowunele uncedo kwaye sisebenzisane ukuze sigcine wonke umntu ekhululekile. Isifundo endasifundayo kukuba uhambo alubalulekanga kuphela kwindawo oya kuyo kodwa nasekukhuleni okuphuma ekubambisaneni, ekusombululeni iingxaki nasekolonwabeleni umzuzu nangona izinto zingahambi kakuhle. Kwakhona kuhla, kuhlala kubalulekile ukuhamba neliso elibanzi, izinto ezisoloko zihamba njengoko kucetyiwe kodwa ngalo lonke ixesha kukho into endinokuyifunda.

Urhulumente unokunceda abaqhubi beebhayisekile bakhuseleke ezindleleni ngokwakha iindlela ezizodwa zebhayisekile ukuze bangadibani neetekisi okanye iimoto. Ukubeka izimpawu ezicacileyo zeendlela zebhayisekile ukuze abanye abaqhubi bahloniphe indawo yabo. Ukunyusa ukhuseleko ngoonogada okanye iikhamera kwezo ndawo zixakekileyo. Ukuqhubela phambili imikhankaso yemfundo ezisa ulwazi kubo bonke abasebenzisi beendlela. Ukukhuthaza abahambi ngebhayisekile ukuba basebenzise izixhobo zokhuseleko ezifana nee-helmet kunye neengubo ezibonakalayo ebusuku.

Ndingake ndifune ukwazi ukuba zeziphi iindawo okanye iindlela ezizokufumana lo mrhumo. Okanye ubuza kuba yimalini kwaye uza kusebenza ngubani, wonke umntu okanye kuphela abo bangene ngexesha elixakekileyo? Ndingaphinde ndizibuze uba ingaba lo mrhumo uza kunciphisa ukuphela ingxinano okanye uzokunceda neminye imiba efana nongcoliseko. Ingaba kukho izicwangciso zokuphucula izithuthi zikawonkewonke ukuze kube lula ukushiya imoto ekhaya na?

Njengonotekisi onokunciphisa ukulayisha ngokugqithisileyo abantu, amanyathelo endingawathatha, ndingathatha amanyathelo okuba kuhlonitshwe umthetho, ukubeka ukhuseleko lwabagibeli phambili, ukusebenza kakuhle nabanye abaqhubi, ukucela uncedo kumphathi wamatekisi, ukuxhobisa abakhweli ngolwazi.